Ke bona tsela ya ho rekisa di-ATM e leng yona e leng betere haholo ka hone motho o moholo o ka se kgone ho ema di-line-ng tse telele haholo tse haholo ebile le ho boloka nako.

Ke ne ke kene ka qetella kgale kgale ho berekisa banka mo internet-eng ha esale ke fumana mehala ya letheka ya ka yona e ya thusa ho rekisa mohala theka ho banka ka ho nne ho boloka nako le data.

Ha motho o jele tjhelete ya setokofela ha hona ka tsela e nngwe e le hore a kgone ho busa ditjhelete tsa batho ka hobane batho ba bangata ba bolokile tjhelete tsa bone ebile ba bang ba se ke sacrifice-tse haholo hore ba ntshe tjhelete eo. Jwale motho o jele tjhelete ya stokvel a tshwanetse ho wa e patala hona ka tsela e nngwe

Haholo di-company tsena tse ngata tse thusang ka tsa poloko di ya thusa haholo ka hoo ne le ha o sa patala tjhelete eo e lekaneng ho etsa mafu le tse ding hore di be bonolo mme le o ka se kgone ho etsa ka tjhelete eo e le kgone ho fetsa ho qala yone funeral parlour ka three months. Jwale yona ya thusa haholo ka ho nne ho ntsha tjhelete ena ho thusa mafung le tse ding hape hore di be bonolo maphelong a rona.

Tsela e ne nka etsa ho tjhentjha kadimisano ya ditjhelete ke ho etsa loaning campaign ka ho ke ya tseba hore ho sebedisa bo mashonisa haholo ho etsa ho ho batho ba ipone setse ba rata tjhelete haholo ebile ba kadima mashonisa haholo ba . Ho a etse tjhelete e ngata haholo ebile ba bang ba apolaela ke ho patala bo matjhonisa ba bone. Matjhonisa ba ka kena mo dintlong tsa bone a nka bo di-TV bo ditofo le diphahlo jwalo ha ba se na tsona ba tla apara eng le dithoto tsa bona.

Ke ikutlwa ke se hantle haholo ha tjhelete ya rona e sa fella ka ho neng re ya tseba hore motho le motho mo setokofeleng sena o ntshitse tjhelete e lekaneng jwale re bona e le wena o jeleng tjhelete. Ha hona hore banka e ka ja tjhelete ya rona e tlabe e le wena motho o ileng bankeng ho ntsha tjhelete ena.

Dumelang ba ba FNB banking APP ke ne ke rometse malome wa ka tjhelete, jwale kea bona hore le tjhentjhile le ditsela tsa rona tsa APP ya lona ya FNB Jwale ke kapa le nthuseng hore na jwale e tsela ena e ntjha ena e berekiswa jwang hore malome a ka kgona ho fumana tjhelete e ke mo romellang yona?

Nna ke dula ntse ke bolelle batho hore ba se ke ba fana ka tsa bophelo ba bone mo bathong re kapa o dinomoro tsa mohala wa letheka kapa di-ID number le tse ding tsa bophelo ya rona ho bathong ba hona. Batho ba re ngodisa mo di-life insurance-ng le ba le di-family tsa rona ba re ngodisa ebile hore ba kgone ho re bolaya ba fumane le re fumane tjhelete e ngata. So, tshwanetse ha o le motho le ho malome wa hao. Ha wa tshwanela hore o mo fe nthweno tsa hao o sa tsebe ho hodisa kae. O tshwanetse ho tseba hore bao ngodisa for life insurance ho re ha o hlahella ntho e polao kapa ho tloha ho family ya hao ebe re tsebe hore ho etsahetseng le hore di-life insurance di tjhaetse di ya ho mang.

Dumelang dumelang ba FN _B. Ke fumana e card ya ka e le siko mo wallet-eng ya ka jwale ha ke ha ke sheba ha ke sheba mohala wa ka wa letheka ke bona ho tsamaile tjhelete ke batla ho le jwetsa hore ke batla le lokiseng taba ena. Ka hobane tjhelete ena re sebeletsa haholo jwale e itseng taba ena. Na tjhelete yaka e kgutlele morao. Ha se nna ke berekisa e berekisitseng karata ena ya ka ebile ke batla le ho re le check CCTV moo karata ya ka e sebeditseng teng.

Dumelang ke nna ona ke romela tjhelete. Tjhelete ya sekolo ho patala cell phone. Jwale nka la bona hore ho ka romela tjhelete ena ka cellphone ya sekolo ke romella ka cell phone ya ka. Jwale ke kopa le tsebeng hore tjhelete ena ke tjhelete ya sekolo. Ha se tjhelete e tswang ho nna ke tjhelete ya sekolo.